Vhaswa vhane a vha na mishumo fhedzi vha fanela u shumisa data na internet uri vha apply mishumo ṱhahelelo ya ya ya ya data kana u ḓura ha data zwi vha sia vhaṅwe vha si tsha apuḽaya zwiṅwe vhaṅwe vha sala vha si tshena na fhulufhelo ḽa u dovha hafhu vha apuḽaya ngori data dzi khou ḓura vhukuma fhano afrika tshipembe. Uri u wane dza ṅwedzi zwi a konḓa fhedziha vhathu vha sinaho mishumo ndi vhone vhane zwa vha lemelesa nga maanḓa hu nga vha si na iṅwe tshelede ine vha nga i shumisa u renga idzo data zwi kho vha na masiandoitwa kha vhaswa vhane vha khou toḓa mishumo vhunzhi havho a vha na zwo apuḽaya ngazwo ngeno vhaṅwe vha tshi ḓi to khwadzha khwadzha vha renga dza henetsho tshifhinga vha apuḽaya vhaṅwe vha si apuḽaye.

Nḓila ine ra shumisa ngayo data zwi a zwi khou bva na khouri dzi kho ḓura vhungafhani nṋe uya nga ha nṋe ngauri data dzi a nḓurela musi ndi kha ndi kho shumisa zwezwi zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi a swika hune musi ndi tshi dzhena kha internet ndi tshi dzhena fhethu ho nonga ha Facebook a thi vhoni vidio ndi to vhona zwinepe fhedzi nda fhira ngori arali nda to vula idzo vidio data dzo no nga dzi khou fhela dzoṱhe. Nahone ndi ḓi ndi ḓi ndi ḓi funela uri musi ndo ḓi kaidza uri ndi songo dzhena kha Facebook athi dzheni uri ndi yo seiva ndi yo seiva data idzo data ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa kho ri ḓurela fhano Afurika Tshipembe zwi ita zwori na zwithu zwine ra zwishumisa ra zwi ita kha internet ri zwi fhungudze vhunga arali zwa ḓalesa na data zwi tshi ḓo ṱoḓea nnzhi.

Musi ndi sathu no u fara founu uri ndi yo ndi yo renga data ndi thoma hafhu nga u humbula na u vhalela masheleni anga u uri masheleni ane ndavha nao a kho ntendela puḽane ifhio ya data nahone mutengo une ndi nga u tevhelela nda nga kona u badela ndi u fhio nga tshetsho tshifhinga. A thi sokou dzhia ṱhingothendeleki yanga nda ri ndi ḓo renga hoyunoni puḽane ya u thoma ndi thoma hafhu nda sedza uri puḽane dzo imisa hani nahone masheleni anga tshikwamani o imisa hani nga uri data dzi dzi a ḓura vhukuma a si zwiṅwe zwa zwithu zwine ni fanela u to posa tshelede yaṋu nnzhi nnzhi khazwo ni fanela u sedza dzine dza kho farea na renga dzedzo.

I nga thusa uri vhathu vhoṱhe vha vha re gai na gai vha re kule na tsini vha kone u wana tshumelo ya mutakalo i tsini navho nahone vhaṅwe i tshi vho tou vha tevhela. Vhunga vhunzhi ha vhathu vhaṅwe vha re hone fhano afrika tshipembe vha si tsha tevhela mutakalo wavho kana vha si tsha londotwa mutakalo wavho vha si tshaya na kiḽiniki na zwibadela u ṱola uri mutakalo wavho u ima gai vha kho thuswa nga mini zwino thelemedisini i nga thusa nga maanḓa musi itshi kho to tevhela vhathu hune vha vha hone ya vhafha mishonga ine vhathu vha kho ṱoḓa ya vha ṱola na mitakalo yavho. Ndi zwa ndeme vhukuma na hei noni tshumelo i ḓo vha iya khwine siani ḽa zwa mutakalo wa fhano Afurika Tshipembe.

Vhuṱali ha maitele zwine zwa vhidziwa upfhi AI vhu ḓo shanduka vhutshilo hashu miṅwahani i ḓaho nga nḓila ya uri vhu ḓo dzhiela vhaṅwe vha vhathu mishumo hu ḓe hu ḓo shanduka u vhusa fhano shangoni u fhirisa zwe vhathu vha vhuya vha vhudzisa zwone. Vhuṱali ha maitele siani ḽa zwa tshikolo vhu kho vhusa vhana a vha tsha vhala bugu vha vho to ya vha tswela ngei vhuṱalini ha maitele zwino vhuṱali ha maitele vhu na khonadzeo uri vhu shandukise vhutshilo hashu nga nḓila i si ya vhuḓi na luthihi miṅwahani i ḓaho ri ḓo vha ri khou tshila nga kha fhasi hawo vhuṱali ha maitele ho luga khare u kho vhu shumisa nga nḓila yo khetheaho fhedziha musi u sa khou shumisa nga nḓila yo khetheaho hu na masiandoitwa a hone.

Dzi dzi apuḽikhesheni na dzi website kana zwishumiswa zwi ḽa na zwi ḽa ndi zwa ndeme uri zwi shumise luambo lwanga lwa hayani kha ḓuvha liṅwe na liṅwe ḽa vhutshilo vhunga musi kharali u kha webusaithi kana u kha apulikhesheni u tshi khou shumisa luambo lwau a hu vhi na hune wa data kana a hu vhi na hune wa si pfesese. Fhedziha musi u khou shumisa luambo lu sili hu a ḓivha na hune wa thoma wa ima wa thoma wa sedza uri eḽi ḽiipfhi ḽi amba mini fhedziha arali wa tshi khou shumiswa luambo lwa hayani a thi vhoni uri dzi apuḽikhesheni dza dzi tshi nga lenga na u ṱola ṱola kha dzi website zwa zwi si nga tshiya tshifhinga ndi vhona ungari zwithu zwine zwa vha zwi si nga dzhii na tshifhinga tshingafhani ende zwezwo zwithu zwo vha zwi tshu ḓo vha zwi kho ri gudisa dzi luambo lwashu lwa ḓamuni.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa kha vharengi uri vha ḓivhe pfhanelo dzavho nahone ndi zwa ndeme uri vharengi vha tsireledziwa musi vha tshi kho shumisa tshumelo ntswa dzine dzavha dza didzhithala kana dza dzi puḽatifomo hangei kha dzi didzhithala kana kha puḽatifomo hu ṱoḓiwa. Hu ṱoḓiwa zwithu zwoṱhe nga ha muthu hu ṱoḓiwa vhuvha ha muthu hoṱhe uri u bvafhi u dzula fhi u kho wanala ngafhi dziṅwe dzi puḽatifomo a dzi zwi dzumbi dzi a dza vulela vhathu vha nnḓa vha ya vha dzhia haaḽa mafhungo vhathu vhane vha nga vha vha vhagevhenga kana vha vhathu vha u tswa vha a kona u wana muthu ane vha khou mu ṱoḓa nga nḓila i leluwaho zwino ndi zwa ndeme u tsireledza vharengi kha masiandoitwa ayo o raloho.

Ndi ḓivha ndi ḓivha tshaka ṱhanu ri na likompo ri na gospel ri na tshingondo ravha na mapiano ravha na maskandi ndi dzone ndi yone mizika ine ya mvumvusa khwiṋe nga zwifhinga zwa mudakalo na nga zwifhinga zwine nda vha ndi kho zwi ndi kho zwi fhedza ndi kho zwi fhedza ndi na ndi na vhamuṱa wanga muzika u ne nda u funesa ndi oyu une wa pfhi ndi wa makompo muzika uyu ndo thoma u funa nga ra muimbi washu ane a vha Makhadzi Raḽivhona ane ri muḓivha nga ḽa Makhadzi ane avha Ndivhudzannyi Raḽivhona ane ra muḓivha nga ḽa Makhadzi.